Into eyokuqala enokwenziwa ukugcina amanzi kokwakhiwa kwamadami. Leyo nto ingenza ukuba kusoloko kukhona amanzi agcinelekileyo. Okwesibini xa kunetha kubekwe imigqomo, kube khona namatanki ezogcina amanzi emvula ukuze amanzi ehlale ekhona nokuba sele ingaphumi ezimpompini. Kwaye imifula ehambayo ayidli ngokutsha kakhulu xa kukhona imbalela, nayo inganceda ukuba imfuyo ihlale inamanzi.

Imifino eye ilungele imo yezulu yasekwindla yile ilandelayo, isipinatshi, ikhaphetshu iminqathe, amatswele, iimbotyi, amazambane kunye namathanga, zizo endizikhumbulayo.

Njengomphathiswa wezolimo ndiyakholelwa ukuba ukuquka amanina amanintsi kangangoko kumsebenzi wezolimo kungasinika imiphumela emihle. Okokuqala amanina ngokwendalo wabo anenkathalo. Angathatha loo nkathalo anayo ayizise kwizityalo zawo abazilimileyo. Amanina athabatha inxalenye ekuqinisekiseni ukuba izityalo neentsapho zabo zisempilweni. Ukuba sibanika amandla kwezolimo kunganda imveliso, kuphuculeke ukhuseleko lokutya kwaye kungaxhaseka uqoqosho, ukukhula koqoqosho. Xa amanina enikwe ithuba lokufumana umhlaba, uqeqesho nezixhobo, banganako ukunceda ngakumbi kwimfuyo nakwimveliso yezolimo. Ngaloo ndlela bephucule ikamva leentsapho noluntu lwabo.

Ukuze iimbotyi zingaboli ixesha elide kumele uqinisekise ukuba zomile ngaphambi kokuba uzigcine. Iimbotyi ezimanzi ziyakhawuleza ukubola. Kumele uzigcine kwindawo evalekayo, into enje ngeplastikhi. Yintoni iplastikhi ngesiXhosa? Yiplastikhi. Into ingangeni manzi, engazungena nomoya ngoba ukuba iimbotyi zimanzi ziyakhawuleza ukubola. Kumele zingangenwa nazizinambuzane. Kumele uzigcine endaweni engekhoshushu kakhulu kuba uba ziye zashushu kakhulu zizobola kwaye loo ndawo kumele ingabi namanzi.

Ukuqala endizoyenza ukubanceda kukubathengela amatanki amakhulu azokugcina amanzi yenzele bakwazi ukunkcenkceshela izityalo zabo nokuba amanzi awekho ngenxa yembalela. Izityalo kumele ziloko zinamanzi kungomi, ngoko ke ndingabanceda ngokubathengela amatanki, ndibazisele amanzi ukuba sewephelile. Ndingabacebisa nokuba bakhe amadami yenzele bazogcina amanzi maxesha onke for ukunkcenkceshela izityalo zabo.

Akunyanzelekanga ube nefama ukuze ukhulise izityalo zakho. Ukuba unegadi ezichumileyo enkulu, usenokuthenga izityalo, utyale imifuno. Okanye ukuba igadi yakho ayichumanga usenokuthenga izichumiso zomhlaba utyale imifuno neziqhamo. Zisokukhula usenokubhengezela izitolo ezithengisa ukutya. Ngaloo ndlela ukuba izityalo zakho zilungile amashishini azofuna ukusebenzisana nawe ukuthenga ukutya ukuze athengisele uluntu olunintsi.

Imicelimngeni yokusetyenziswa kwemishini xa kuvunwayo kukuba ilahlekelisa abantu ngemisebenzi yabo kuba wonke loo msebenzi ubuye wenziwe ngabantu, umeshini uye uwenzeka kangcono ngexesha ezikhawulezileyo. Ngoko ke abantu balahlekelwe yimisebenzi yabo, bangakwazi ukondla iintsapho zabo ngoba belahlekelwe yimisebenzi. Kwaye le mishini iyabiza ukuthengwa kwaye kumele uloko uyifake amafutha azoyenza ihambe, ipetroli. Yintoni ipetroli ngesiXhosa? Amafutha. Ngoko ke ulahlekelisa abantu imisebenzi kwaye kufuneka ube nemali yokuwumenteyina.

Imifuno eye ilungele imo yezulu yasentwasahlobo yile ilandelayo, iminqathe, ispinatshi, iitumato, ibhitruthi, iimbotyi kunye namathanga, nezinye nezinye.

Izityalo ezikwaziyo ukumelana nembalela kwaye zikhule kakuhle zezi zilandelayo, amabele ayakwazi ukunyamezela ubushushu obuphezulu kwaye akhule kakuhle. Iimbotyi zomhlaba ziyakwazi ukukhula kwindawo ezifumana imvula encinane. Umngqusho ziyakhula ngokukhawuleza kwaye zikhule kakuhle kwiindawo ezomileyo. Isoya, yona ifuna indawo esoloko ingalunganga, umhlaba okungalunganga kwaye iyakwazi ukumelana nembalela, ayidingi amanzi. Into esinokuyenza ukugcina amanzi kukukha amanzi siwafake ematankini ngeli xesha lincinane imvula isekhona kwaye sembe amadami yenzele amanzi azosoloko ekhona for ukuba sinkcenkceshele.